A ndzi ta titwa ndzi khunguvanyisekile swinene hikuva loko huku ya mina yi ri karhi yi vekela va matandza ndzi langutele ku ve ni yi tlhotlhora swikukwana, se loko yena a ma dya swi ta ni vavisa ngopfu.

A ndzi voni swi ri na xandla hikuva loko ku ku khayiwa swimilana hi ku landzelela ndhavuko, hi swona leswi endlaka ku swi kota ku pfuna na hi tlhelo ra maxelo.

U fanekele ku tekela enhlokweni muxaka wa tihomu leti a lavaka ku fuwa tona leti ti nga ta endla leswaku bindzu ra yena ri famba kahle.

Ina, a ndzi ta swi endla hikuva, huku leyi ndzi nga ta yi dlaya hi leyi hi nga ta kota ku ve ni hi dya yona.

Swi na ntshikelelo wo murimi a nge koti ku ve ni a ti kuma a xava mbewu yo tala hikokwalaho ka ntlakuko wa nxavo wa mbewu.

Hi ku ve ni hi tshama hi ri karhi hi kambisisa misava leswaku ya ha ri eka xiyimo xa kahle kumbe, se ku laveka ku endliwa tindlela tin'wani to lunghisa misava leyi.

Hi ku ve ni va vutisisa van'wamapurasi lava va ku vona i khale va ri karhi va tiva swa vurimi leswaku na vona va ta fambisa swa vurimi bya vona hi ndlela ya kahle.

Ndzi nga vutisa leswaku misava ndzi fanekele ku ndzi endla njhani ku ve ni ndzi kota ku vona leswaku se a a ya ha ri eka xiyimo xa kahle? Ndzi fanekele ku byala swimilana swa njhani nguva yin'wana na yin'wana?

A ndzi vona swi nga basanga ku ve ni ndzi teka mati lama a ndzi hlambela eka wona kumbe mati lama a ndzi hlantswela swibye eka wena ndzi cheleta swimilana hikuva, na mina ndzi ta suka ndzi dya timbilu ti nga ha basanga hikuva i mati lawa ya nga ri ki yo basa.

Ndzi nga endla leswaku n'wana un'wana na un'wana a kuma swakudya leswi ringaneleke naswona ndzi nga endla vulavisisi bya swakudya leswi ndzi faneleke ku va phakela swona, leswaku i swa rihanyo ra kahle kumbe njhani.

I matimba lawa varimi va nyikiwa ka wona leswaku va kota ku ve ni va fambisa kumbe va rhangela swa vurimi, hi ndlela leyi kongomeke.

Va fanekele ku ve ni va tshama va ri karhi va langutisa materetere ya vona leswaku ma le ka xiyimo xa njhani. Loko va ri karhi va ri va ma tirhisa naswona fanekele ku ma tirhisa hi ndlela leyi yi nga ta endla leswaku va kota ku ma tirhisa nkarhi wo leha.

I ku ve ni ku kumiwa i swipureyi swo dlaya switsotswana eka tinyimpfu.

I vurimi lebyi byi tirhisiwaka hi ndlela yo tirhisa ti-solar leswaku swimilana swi hatla swi kula. Na ku ve ni swi kota ku tshama swi tlhaveriwe hi masana minkarhi hinkwayo

Swa khumba hikuva loko varimi va va va nga humesanga ntshovelo wa kahle, swakudya swi faneleke ku swi durha lomu mavhengeleni.

Ku nga va maphapharata, swivungu nakona va fanekele ku ve ni va kuma swipureyi leswi va nga ta swi tirhisa ku ve ni va dlaya switsotswana. Swipureyi leswi swi swa ku swi nge vavisi mbango.

Yi nga antswisa hikuva vantshwa vo tala va ta va va ri karhi va tshama va ri busy hi ku ve ni va dyondza hi ta vupurasi. Na ku vo tala va ta va va ri karhi va tirha.

Ndzi titwa ndzi khomeka kahle hikuva i swakudya leswi akaka emirini.

Van'wamapurasi va fanekele ku ve ni va borha mati leswaku va ta tshama va ri na mati minkarhi hinkwayo.

Byi vuyerisa hi ku humesa mitirho hikuva vantshwa vo tala va kuma mitirho hi tlhelo ra vurimi.

I ku ve ni varimi va kota ku ve ni va ti kuma va fambisa swa mabindzu ya vona nkarhi wo leha swinene.

Ndzi nga rhurhela eka ndhawu leyi yi nga na maxelo ya kahle na misava ya kona yi va yi ri leyi yo kota ku humesa ntshovelo wa kahle, loko hi rimile.

Hi lowu wa ku hambi u va u ri hava firiji, loko u va u omisile nyama ya wena a yi boli. Naswona ya kota ku yi tshama nkarhi wo leha swinene yi nga se onhaka.

Hi laha ka ku swimilana swin'wanyana swa tsaka loko maxelo ma va ya cincile, se swi kota ku ve ni swi humesa mbuyelo lowu wu vonakaka kumbe mbuyelo wa kahle.

Ina, swa tisa swinene hikuva vanhu va tshama va ri karhi va dyondza swikili swa nyuwana leswi swi endlaka leswaku, ta swa vurimi swi famba hi ndlela ya kahle.

Ku nga va swifaki hikuva swi tshama swi lava ndhawu leyi tsakamaka kumbe swi lava ku tshama swi kuma mati minkarhi yo tala.

Ku nga va ku, hi nguva yeleyo n'wamapurasi a nge kumi ntshovelo wo tsakisa mbilu ya yena.

Mbuyelo wa kona wu va wu ri lowu wa ku loko vanhu va ri karhi va ri ku xanisekeni hikokwalaho ko kala swakudya, lava va va ka va omisile va va va ri karhi va tihanyela hikuva vona va va va omisile swakudya swa vona.

I ku ve ni ti tshama ti ri karhi ti kuma swakudya leswi faneleke leswaku ti kota ku ve ni ti humesa masi hi ndlela leyi faneleke.

Ndzi nga n'wi byela leswaku u fanekele ku ve ni a dya tinyawa leti ti nga le mathinini hikuva na tona ti kahle swinene, ta aka miri.

I ku ve ni ti dyondzisa vanhu hi mayelana na swa vurimi leswaku loko munhu a ri murimisi u fanekele ku endla yini, na leswi a faneleke ku ka a nga swi endli leswaku bindzu ra yena ra vurimi ri ta va leri kulaka.

I ku ve ni yi pfuna van'wamapurasi hi tlhelo ra timbewu xikan'we na tindhawu laha va nga ta va va ri karhi ri va byala swimilana swa vona, leswaku va ta kota ku ve ni ku huma mintirho yo tala vanhu va ta kuma mitirho.

Ndzi nga n'wi kombela leswaku loko nkarhi wa mina wu fika wa ku ntirho wu hela loko ku ri hi ku wa ha ri na wona ntirho, a ndzi nyiki wona ndzi tirha ndzi ya emahlweni hikuva a ku na laha ndzi nga ta tirha kona.

Hi ku ve ni va borha mati kumbe ku endla swidan'wana leswi va nga ta cheleta hi swona.

Ina, hikuva vanhu va ta lava ndhawu leyi yi nga ta va yi ri na misava leyi nga ta humesa swakudya swa kahle.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku bangi ya mbewu ya vavanuna yi tirha njhani?

Yi onha hikuva laha vanhu a va fanekele va va va tirha, vanhu va tirhisa thekinoloji ku sivela vanhu ku kuma mitirho.

I ku pfumaleka ka switirhisiwa hikuva a va na vutivi ya leswaku va fanekele ku tirhisa switirhisiwa swa njhani, na ku a va na vutivi hi tlhelo ra ta maxelo.

Mbuyelo wo landzelela ncheleto lowunene i ku u kuma ntshovelo wa kahle swinene.

I ku loko u va u tirhisa mavoko wa kota ku vona na swimilana leswi swi kalaka swi nga kumangiki mati kasi hi loko u ri karhi u tirhisa michini, michini a wu koti ku vona swimilana leswi swi kalaka swi nga fikeleriwangiki hi mati.

Swilo leswintshwa leswi ndzi nga swi tumbuluxaka leswi nga ta tisa ku cinca eka mbuyelo wa ya vurimi i marimelo ya ndlela ya kahle leyi ma nga ta endla leswaku hi va na ntshovelo wa kahle.

Hikuva va va va ri karhi va lava leswaku swimilana kumbe swibyariwa swa vona swi khipa ntshovelo wa kahle.

Ina i mianakanyo leyinene hikuva loko va tlhela va vuya va ta va yiva epurasini ndzi ta tirhisa xibamu ku va chavisa hi xona leswaku va nga ha tlheli va vuya nakambe.

Wu nga pfuna hileswaku loko swakudya swo karhi swi ri kona entangeni wa kota ku ya kona u ya tshovela kutani u kota ku sweka ndyangu wu dya.

Loko munhu a lava ku sungula vurimi a nga hlela swilo swa yena hi ndlela ya kahle ku kota ku humelela.

Loko u hlayisa ti tirekitere ta wena u fanele ku ti tirhisa hi ndlela leyi faneleke.

Hi fanekele ku susa mavoya ya swiharhi loko swi dlayiwa swi endliwa nyama hikuva mavoya a ya dyiwi.

Murhi lowu ndzi wu tivaka wa ndhavuko lowu vanhu va ha wu tirhisaka na sweswi ku tshungula vuvabyi i vuvabyi bya xa le nhlokweni xa n'wana.

Milawu leyi bohaka ku va munhu a yi landzelela loko a sungula bindzu ra vurimi hi leyo tiva leswi a faneleke a endlisa swona leswaku a ta tikuma a tshovela ntshovelo wa kahle swinene.

Xivangelo xa ku endla ntanga ehenhla ka lwangu emadorobeni hi leswo sivela swiharhi swo fana na ti swifuwo swo fana na tihomu na timbuti na tihuku ku ve ni swi fikelela ku swi swi dya.

Swivangelo swin'wana leswi endlaka leswaku vanhu va yiva swakudya emapurasini van'wana va va va yivela ku va dya hikokwalaho ko pfumala swakudya kasi van'wana va suka va yiva hikokwalaho ko lava ku xavisa leswaku va ta kuma mali.

Hydroponics i ku pfumaleka ka mati eka swimilana swo karhi.

Swilo leswi va ka na ntshikelelo wa vurimi eka tindhawu leti nga le kule ni madoroba na timakete to xavisa eka tona hileswaku u pfumala ko xavisela kona hi tlhelo ro pfumala makete.

Mintlhontlho leyi vavasati va hlanganaka na yona emapurasini loko va ri karhi va tirha ku nga va ku hluleka kumbe ku tsandzeka ku endla ntirho wo karhi no tshama va ri karhi va karhala.

Mbuyelo wo byala swimilana swa hydroponics leswi nga laviki misava kambe swi lava mati ntsena hi laha ku ntsena wu ri na mati swi vula leswaku swimilana swa wena swi ta tshama swi tsakile.

Van'wamapurasi loko vo tshika ku dlaya switsotswani hi tikhemikhali swi vula leswaku va nge vuyeriwi hikuva switsotswana hi swona leswi swi va onhelaka swibyariwa swa vona.

Vurimi lebyitsongo byi nga hlayisiwa hi ku ve ni ku tshama ku ri karhi ku rimiwa na ku kambisisa ndhawu laha ku rimiwaka kona.

Nseketelo wa timali lowu nyikiwaka hi mfumo eka van'wamapurasi naswona munhu u fanele ku endlela ku ve ni swibyariwa swa yena swi kula hi ku veni a tshama a ri karhi a lavisisa vuxokoxoko bya marimelo.

Vurimi lebyitsongo byi lebyi nga heriki byi pfuna hi ku ve ni byi hunguta vusweti bya nkarhi wo leha.

Loko purasi ra mina ro yiveriwa ndzi nga engetela vuhlayiseki leswaku va nga ha koti ku ve ni va nghena va ta yiva hikuva ku ya emaphoriseni swi nge pfuni.

Loko a ndzi ri na purasi magoza ya vuhlayiseki lawa a ndzi ta ma veka leswaku ndzi sivela ku yiveriwa a ndzi ta vekela tikhamera leswaku ndzi ta kota ku vona xin'wana na xin'wana lexi xi endlekaka epurasini ra mina.

Swiyimo swa ndhavuko leswi a swi endla khale va dlaya timbuti, tihomu kumbe swiharhi swin'wana swo karhi a ku va ku ri na nkhuvo wo karhi lowu a wu fanele leswaku vanhu va tikuma va titsakisa va tlhela va dya.

Swakudya leswi swi nghenisaka mali ngopfu eka swa vurimi eka manguva lawa i matamatisi, xipinichi xikan'we na tinyala na makhavichi.

A ndzi ta famba ndzi lava ndhawu yin'wana laha ndzi nga ta fika ndzi endla purasi ra mina hi vuntshwa.

Swin'wana na swin'wana swi na makhayelo ya swona makhayelo ya nkaka u khaya yi ri karhi ku ri ximilana kasi timanga u fanekele ku rhanga u tsuvula kutani se u khayela.

Loko hi ri karhi hi ti lulamisela ku senga masi hi fanekele hi languta ndhawu leyi hi nga ta tirhisa yona loko hi lava ku senga, na switirhisiwa swa kona leswaku swi va swi basile ku papalata switsongwatsongwana.

Vatirhi va fanekele ku swi endla masiku hinkwawo ku tiyisisa leswaku va tshama va hlayisekile va ri emintirhweni.

Nkarhi lowu faneleke na mpimo wa ku cheriwa ka swidlaya switsongwatsongwana, ku tiyisisa ku tirha kahle na vuhlayiseki ku fanekele ku va nkarhi lowu vanhu va yeke ekuwiseni.

I swa nkoka ku tirhisa ku paka loku hambaneke eka tinxaka to hambana ta swibyariwa, hikuva u kota no tiva leswaku swibyariwa swo karhi swi hi tlhelo rihi.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga xi nyikaka varimi ku hlayisa swakudya nkarhi wo leha endzhaku ka ntshovelo, hileswaku va fanekele ku khoma swakudya kahle.

Mali yo sungula ya switirhisiwa swo fana na mavoni, mibedo yo byala na ku nghenisiwa ka moya yi nga va yi ri mali leyi yi ringanelaku ten thousand.

Swiphiqo leswi ndzi langutanaka na swona loko nguva ya ku byala yi fika ka ha ri na nkarhi kumbe endzhaku ka nkarhi hi leswaku, swibyariwa swin'wanyani swi huma swi nga tsakangi kumbe a swi humesi ntshovelo lowu faneleke.

Swakudya leswi nga emathinini swi nga tshama nkarhi wo leha ntsena loko tin yi nga boxiwangi kumbe ku pfuriwa.

Mati ndzi nga ma hlengeleta hi ndlela yo endla xidan'wani leswaku tihomu ta mina ti ta kota ku kuma mati ku veni ti kota ku kula kahle.

Murimi a nga hlayisa swihumelerisiwa swi ri leswintshwa fresh hi nkarhi wa ku fambisiwa.

Ina, xi kona xilaveko xa ku basisiwa ka mati kumbe ku sefa, leswaku ku ta tirhisiwa eka vurimi hikuva swibyariwa swin'wana swi lava mati lawa ya baseke.

Magoza ya vuhlayiseki lawa ndzi faneleke ku ma teka loko ndzi khoma ni ku chela swidlayiwa switsotswana, hi lawa yo ndzi fanekele ku ambala swimandlamandla emavokweni no tlhela ndzi ti funengeta tinhompfu na milomo leswaku swidlayi leswi swi nga ndzi vangeli kumbe ku ndzi vabyisa.

A ndzi ta endla leswaku vuvabyi lebyi byi nga ha vuyi hi ku veni ndzi nga pfumeli leswaku swilo swa le purasini ra mina swi huma swi ya eka purasi rin'wanyana kumbe eka ndhawu yin'wana ya le handle.

Swihoxo leswi tolovelekeke leswi van'wamapurasi lavantshwa va swi endlaka loko va kunguhata hi leswo ka va nga ha tirhisi ndlela ya ndhavuko loko va rima.

Ina va fanerile ku kuma masiku yo wisa hikuva va tirha mintirho yo vava swinene leyi yi va faneleke ku veni va kuma nkarhi wo ya wisa.

Lexi ndzi faneleke ku xi tekela enhlokweni loko ndzi byala timanga leti hileswaku ndzi fanele ku byala eka ndhawu leyi faneleke ku ku byariwa timanga.

Switsotswani ndzi swi lawula hi ku veni ndzi chela swidlayi leswaku swi fa hi nguva yo byala.

Ndzi vona vatirha ehansi ka swipimelo swa kahle.

Ndzi fanele ndzi anakanya hi rini ku tirhisa swi dlaya switsongwatsongwana swa tikhemikhali.

Ina ti ringanerile hikuva ematikoxikaya vanhu va tshama kule na madoroba, laha swi tikaka leswaku minkarhi yin'wana va kuma swakudya hi ndlela leyi faneleke kasi loko ku ri na timakete swi endla vutomi bya vona byi olova.

Swibyariwa kumbe maendlelo lama vuyerisaka swinene eka nkarhi lowu taka hi lawa yo tirhisa mabyalelo ya ndhavuko kumbe ya xikhale.

Loko kokwana a ha tirha ensin'wini ya yena a ndzi nga tshineli hi ku tiyimisela ku dyondza ntirho wa swa vurimi eka yena.

Vurimi lebyi kongomeke byi nga hunguta ku onhiwa ka mbangu, hi ku veni ku tirhisiwa mabyalelo lama ya nga wona ya kahle.

Makhombo ya tisisiteme to biha to hlayisa mati eka van'wamapurasi hi leswo tirhisa mati hi ndlela leyi nga fanelangiki.